Ho lema dirapana le ho hlwekisa jarete ke ntho e ke e ratang haholo, ka hobane ho hlwekisa jarete. Mme jarete e dula e le sekolo hape ho matlafatsa mmele ka hoba mmele. Ha o dule fatshe, o dula o ntso o sebedisa hape sena se thusa hore re thole dijo tse ntle ho tswa temong ya rona, dijo tse matlafatsang mmele wa rona. Ka hoo, re thole bophelo bo botle.

Batho bohle ba ratang ho pheha tswelang pele, ka ho pheha. Ha o sa tsebe, o nke di-video di-social media-eng mona. Mme video tseo o di sebedise ho tseba ho pheha. Ho pheha ke ntho e ntle mme ho wa thusa. Ke a leboha.

Papadi ya cricket-e mona Afrika Borwa ke papadi e qadileng kgale. Mme Afrika Borwa e ile ya thola mohope. Ka lebaka leo, batho ba bangata ba mose ba rata ho ba karolo ya papadi ya cricket-e ya Afrika Borwa. Ka hobane ba tseba hore cricket-e e ngata Afrika Borwa. Mme ma Afrika Borwa ke ona a atisitseng cricket-e.

Ke dumellana le seo. Ho ikwetlisa ka disebediswa tsa sebele ho thusa haholo. Hobane ha hona ntho o e kenyang mmeleng, e leng horeng ka morao, e tla tla e senya mmele wa hao. Ho ikwetlisa ka disebediswa tsa sebele ho molemo. Hobane ho thusa mmele ya rona ho matlafatsa le hore mmele ya rona e be hantle hore re ka bapala dipapadi tse ding.

Molekane wa ka tjhelete e ngata haholo ha re ka ipulela kgwebo ya ho kwetlisa batho ba bang motseng mona. Re ka ba patadisa ha ba kena, mme ra ba patadisa kgwedi le kgwedi ha ntse ba tlo kwetla. Ka hoo, re kenelwa ke lekeno la kgwedi le kgwedi.

Sena se fetola bophelo ba sebapadi, hobane sebapadi ha se sa etsa dintho tse leng horeng se rutuwe tsona ho tswa hae. Se se etsa dintho hore se thabise balatedi ba sona mme seo hangata se beha maphelo a dibapadi kotsing. Hobane se ba etsa fela ho thabisa balatedi ba sona.

Ngwanaka ho bohlokwa hore o kgethe papadi e ratwang ke wena ka mokgwa oo, o tlo be hlwahlwa. Mme wa kgona ho ipatala ka yona papadi eo. Papadi eo o e kgethang e tla o thusa ho hlabolla kelello, ho matlafatsa mmele wa hao, mme le ho lebatsa mathata a eba a leng teng ka matlong ka mona.

Ke ithutile hore talent-e kannete, e ya patala, mme ha o ikemiseditse ka talent-e ya hao, o ka fihlela tsohle tseo o di labalabelang bophelong. Mme wa kgona ho iphelela ha monate, o sa hlomphe batho.

Seo se ka etswang ke Afrika Borwa hore papadi ya bolo e hule batho ba tswang mose. Ke hore ba bapatse papadi ya Afrika Borwa di-television-eng tsohle tsa mose, hore batho ba mose ba kgone ho bona hore papadi ya bolo ka mona ka Afrika Borwa. Kannete e tswela pele. Afrika Borwa e nke dibapadi tsa yona e di ise dibapading tse kgolo tsa dinaha, moo e lo reng ba tla bonwa teng. Mme ba latellwe teng ho fihlela ho bo tholahala hore kannete papadi ena e tswa Afrika Borwa.

Ho thola tjhelete ya mmuso, motho a ka kenya kopo ya ditjhelete leqhepeng la rona la mmuso, kapa a founela basebetsi ba diofising tsa mmuso. Ho tseba haholonyana ka hore tjhelete ena e tholwa jwang.

Batswadi ka hoba sekolo ke sena, ha se na koloi ya ho tsamaisa bana ho ya dipapading. Ke na le leano la hore motswadi ka mong a ka ntsha bonyane ba nang le bona. Mme a mo lahlela mokotlaneng wa sekolo wa ditjhelete. Ha nako e ntse e ya, re tla sheba hore tjhelete e se le kae, mme e leng horeng ha e lekane, re tla leka ho e thola ho batho ba di-business-e tsa private kapa ra kopa thuso mmusong.